Xa ndinowuthi nditshintshe umdlali walapha eSouth Africa ndingamtshintsha ngomdlali waseNew Zealand oyi-wing, uRieko Ioane oyi-wing. Azovala indawo kaAzole Mapimpi, Makazole Mapimpi oyi-wing yoMzantsi Afrika.

Umthetho endingathi mna ndiwutshintshe kwi-basketball zii-travelling footstep, xa udlala unganyatheli kube kabini upase ibhola. Ndingatshintsha noko unyathele kube kathathu okanye kube kane yenzele noko ube nethuba lokuthi ukwazi ukudlalela umdlali wecala lakho. Ngoba awukwazi udlala kakuhle ngoba uyaxineka xa unezitephu ezibini nezithathu.

Into emnandi endiyenze kule nyanga iphelileyo bendidibene nabahlobo bam endabagqibela kudala sisafunda, besibukele ibhola. Abanye balandela awabo amaqembu nabanye balandela elabo iqembu. Bekumnandi kuyiloo nto sizipholele kuba sagqibelana kudala, kumnandi sincokola.

Umdlalo ebendinowuthi ndiwukhethe kwezemidlalo ukuze udlalwe kwingingqi endihlala kuyo yibhola ekhatywayo. Ibhola ekhatywayo ndiyayazi kwaye nam ndandiyidlala esikolweni. Unobangela woba ndikhethe ibhola ekhatywayo kungokuba kukho abantwana abangabafana kule ndawo ndihlala kuyo abangasafundiyo abadinga into yokwenza. Kungangcono nxa ndinowuthi ndivule iqembu, noko banganayo into yokwenza basuke kwiindawo ezingalunganga.

Into ethi qatha kwimidlalo yebhodi kukuba xa kudlalwa sukube kuphuculwa abadlali abadityaniswe besuka kwiindawo ngeendawo kuzotsho kubonakale abadlali abangathi bagqwesile kunabanye. Nantso into ethi qatha kum.

Into endakhe ndayibona endandingayilindelanga kukuba kulwe abalandeli bebhola ekhatywayo besilwa nabanye abalandeli belinye iqela, besilwa kungekaqali nomdlalo kumabala asePitori eLoftus.

Iqela lombhoxo loMzantsi Afrika liyakhula, alimanga. Unobangela wothi liyakhula alimanga kukuba uMzantsi Afrika kwimidlalo yeNdebe yeHlabathi udlala ade ayofika kumdlalo wamagqibela kankqoyi. Nangoku le mdlalo weNdebe yeHlabathi kusukwa kuyo kulo nyaka odlulileyo ilizwe loMzantsi Afrika libuye nayo iNdebe yeHlabathi. Libuya nayo le Ndebe yeHlabathi belingaqali ubuya nayo, belize nayo kwiminyaka eyadlulayo, oko iphunyelelwa nguMzantsi Afrika le ndebe.

Endandifunda kuso lingonwabisa wonke umntu ngokuba akukho midlalo ingekhoyo. Wonke umfundi ofunda pha uyayithatha inxaxheba yokuba adlale lo mdlalo awufunayo nalo awuthandayo, akukho mdlalo ungekhoyo.

Unobangela abantu bathathe inxaxheba kolu gqatso kukuba bafuna ukuzibonakalisa ukuba apha kwezemidlalo kweli candelo lezokugijima okanye kweli candelo lobaleka banawo amendu wokuba amabanga athile angawadlula ade ayofikelela kwangaphezulu kula abekiweyo ngokokubaleka.